Ba feleletsa ba sa kgone go apply-ela mebereko e e tlhagiswang mo di inthaneteng ka go gonne ba tlhoka di-data.

Nna ke dirisa Wi-Fi data e e leng gore e tsaya kgwedi go fela e e leng gore ga e fele.

Tshwanetse o lebelele madi a e leng gore o a go a ntsha, nna ke dirisa data e e leng gore e fetsa kgwedi.

Ke dirisa e e le gore ka smSekgowa ba e bitsa unlimited, e e le gore e fetsa kgwedi, ke patela ditlhwatlhwa nyana tse di ko godimo.

Tshwanetse a ye go reka airtime ko lebenkeleng mme a fete a tsenye dinomoro tse ka mo pampiring, a be a tobetsa di-number tse e leng gore ke dingwe di a mo bontsha gore o reka data jang le gore o batla go dirisa efe ka kgwedi le gore o kgona go fitlhelela e feng ka airtime e a e rekileng.

Gore ke phela ke tsena mo di-WhatsApp-ong kapa nngwe le nngwe e e leng gore ke be ke bolelele wa losika ka yone tlamehile ke time data gore e kgone go bolokesega.

Ke reka data gonne gongwe mo moweng ke be ke setse ke kolota jaanong ba ya go e tsaya yotlhe, nako e ntsi ke rata go reka data kwa lebenkeleng.

Ka sejwale-jwale go na le ntho e leng gore e bidiwe ba re ke hotspot, ke tla feleletse ke mo light-etse yone gore a kgone go romela E mail-e ka ba batla go e romela ka nako.

Di tla ba ama ka tšhelete gonne ka nako eo tlabe ba reka di-data tse e le gore ga di a lekanyediwa.

Ka gonne ba kgone go itse ka thekenoloji le go batla dikarabo tse e leng gore ke be ba filwe tiro ya teng mo go yone.

Gonne bana ba le bantsi tlabe ba sa tlhaloganye tiro ka ba e ne e ile ko sekolong jaanong ba tshwanetse gore ba search-e mo AI gore ba kgone go kry-a dikarabo le gore ba kry-e temogo e ntsi gore monagano o o siameng ko go tswa mo AI.

Jaaka go na le AI mo difounung ke tlhabologo e e le gore e ntšhwa ebile ke bona e tsietsa.

Gore batho ba kgone go nna le kitso le gore tšhelete e nne e ntsi mme molato wa me ke gore batho ba tlhoka ditiro ka gonne thekenoloji e le teng.

Ntho e e leng gore e phala thekenoloji ke gore batho tlamehile ba rekise mo e leng gore thekenoloji ga e kgone, go roka diaparo tlamehile o dirise thekenoloji jaaka metšhini ya teng se e leng gore batho ga e se gantsi o ka fitlhela ba kgona go se dira.

Gonne maitirelo ga nkitla bo tshwana le jwa batho, ke gore botlhale jwa maitirelo batho ba dirisa matsogo bone bo ka se tsamaye bo dirisitse matsogo.

Batho ba lobile mebereko, bangwe ba sa tlhole ba bereka gonne thekenoloji e tshotse gotlhe ka Sekgowa ba re take-ile over.

Pharologano ke gore ga e na maikutlo jaaka motho mme di tshwana ka gore kgona go fa karabo e le gore motho o mongwe e ka bo a go file yone.

Gore go nne le metšhini ko meberekong wa gago, ga e le gore o bereka mebereko wa go apaya go na le o o dubang, go na le o o lokelang dingwe.

Jaaka go kolomaka, re a go feleletsa re na le metšhini ya go kolomaka mme re kgone go ithusa jaaka metšhini e e tlhatswang dikotlele le diaparo.

Metšhini e e tlhatswang dikotlele mme e ne e seo ka nako tse di rileng, metšhini e e tlhatswang diaparo mme nako e le ya ntlha e e leng gore go ne go dirisiwa matsogo gore diaparo di nne phepa.

Di feleletsa e le gore di ira gore re nne le kitso jaaka dilo tse di mo setšhabeng or-e ke re mo lefatsheng jaaka dipalangwa go ithuta gore o dirise AI gore o kgone go tlhaloganya ga e le gore ga o a tlhaloganya morutabana ko sekolong.

Di a thusa gonne re kgona go na le puo le batho ba e leng gore ba ko ntle jaaka dipuo tse re sa di itseng jaaka Afrikaans, tlamehile o tsene mo inthaneteng go tsena mo gore e go thuse gore o kgone go nna le puo le motho o o sa mo itseng, o sa itse puo ya gage.

Go nako tse dingwe re lapile go kwala mo founung re batla go bua ka go record-a.

Ee, ka go nna le translator le go thusa ka AI le go batlisisa ka Aforika Borwa.

Ee, go botlhokwa go ithuta o le kgakala gonne gore o kgone go dira dilo tse e leng gore o ka be o di dira mo ntlong kapa le teng.

Gore ga mongwe a bua puo e e rileng re kgone go motlha, jaanong thekenoloji e thusa ka gore o kgone go tsena mo inthaneteng o check-e di-translator tsa di-language tse tsa dipuo tse di farologaneng.

Gore o kgone go nna le difounu and-e tlhaeletsano ya teng ke gore o feleletsa go na le selo se se tlhalosang mo founung gontsi mo e leng gore mo batho ba ba sa kgoneng go bona mme ba kgona go utlwa.